Ndingamcebisa ngokuthi aqale azinakekele yena ngaphambi kokuba abambe usana lakhe ahlale ecocekile, ahlambe izandla qho xa eza kwenzela usana lwakhe ukutya. Okwesibini, asebenzise imeko okanye i-method ngolwasemzini ekuthiwa ngu-skin to skin, ulusu eluswini, umntana wakhe ahlale ekuye amncancise ubisi lwebele umntwana ngamaxesha onke.

Kufanele amatyholo ahlale ebiyiwe kubantu abazihambela nje okanye izihange, kwakhona abantu ungabacebisa intoba bangatshayi kufuphi namatyholo kuba amtyholo ayakhawuleza ukunwenwa xa kukhona umlilo.

Okokuqala, urhulumente ukuba angayeka ukunika abantu ii-tenders aze azithengele ngokwakhe ezi zikhuseli zingahlala zikhona. Okwesibini, abantu basebenzise iipilisi ezikhuselayo ukuze umntu angabina-HIV, okwesithathu umntu abe neqabane elinye ukuze kunciphe ukwesulelana.

Kwesam isikolo wayengekho umntu wokunika uncedo lokuqala. Sekunjalo iklinikhi okanye iiklinikhi zethu zazikufutshane nesikolo, kodwa wayengekho mntu onika uncedo lokuqala esikolweni.

Ayingomcelimngeni ungako ukuya esibhedlele okanye ukufumana uncedo olukhawulezayo kubantu abalupheleyo kwindawo endihlala kuyo, kuba kuhleli kukhona iimoto zamagosa ezempilo yonke imihla ezisebenzayo ezihlala komkhulu ezihleli ziphethe amayeza. Okwesibini, iiambulensi okanye abezoncedo olukhawulezayo bayafika xa bafowunelwe ukuze bazonceda.

Okokuqala, funeka kuhlalwe phantsi notatomncinci loo aza abuzwe unobangela kuze kubuzwe unobangela wale ngxabano yabo, ukuze ikwazi ukusombululeka. Ukuba ke ngoku iyalohlula ikhaya le nto yale ngxabano yabo ebangela kubekho nobundlobongela, kuthathwe amapolisa eze nawo abe khona xa kuxoxwa ngalo mbandela. Ukuze ungade unwenwele ekubulaweni kukamamomncinci okanye.

Kubaluleke kakhulu ukudibana nogqirha xa uneengxaki ukuze ucetyiswe, kuba kaloku akuzizo zonke iingcebiso ezakhayo ezithethwa ngabantu abadumileyo neziyakuthi zimncede umntu ngokweyakhe ingxaki.

Ayancedakala kakhulu amaxhoba kuba ahamba sele iingqondo zawo zifumane ukuphumla nokuphola xa aye ancedwa kakhulu ngokwekhanselingi okanye ngokwezoluleko abazifumanayo.

Ndiyakuva kwaye ndiyayiqonda indlela ovakalelwa ngayo makhelwane, kodwa ke kubalulekile nokubana umntwana lo sikhe simse nakwagqirha ukuze nabo baze bajonge unobangela wokuba umntwana lo axhuzule, ngaphambi kokuba sicingele into yobana yimimoya. Ngokukhulu ukukuhlonipha makhelwane singaqala koogqirha ngaphambi kokuba sijonge ezinye izinto kuba umntwana lo usemncinci kwaye isifo sokuxhuzula siyingozi

Ezibhedlela ezigulane ziphathwa ngendlela ehloniphekileyo nangendlela ebalulekileyo ukuze zincedakale, kwakhona ukuncedisana nale meko fanele abantu abazise izigulane ezi bafundiswe kwaye bachazelwe ngezigulo zabantu babo, ukuze nabo bahambe beyazi into yobana abantu babo bagula zintoni.

Ndingabanceda ngokubacacisela ngokubaluleka kokukhulisa kuqala abantwana aba sele benabo ukuze bakhule ngendlela ebalulekileyo nangendlela ilungele abantwana. Okwesibini, ucwangcisontsapho lukwababalulekile nakumama into yobana naye ahlale esempilweni, aze angakhubazeki kwisibeleko kwakunye nasemzimbeni ngenxa yokuzala okunintsi.

Inyathelo lokuqala kukwazi into yobana athengiswa ngubani la mayeza engekho mthethweni. Okwesibini, kukuxelela abasemagunyeni ngale ndawo kuthengiswa kuyo la mayeza ukuze kuncedakale abantu. Okwesithathu, kukufundisa abantu ngokuthi bangawathengi amayeza angengekho mthethweni kuba ayingozi.

Le nkqubo yokutyisa abantwana. Okokuqala, ndingathi iyayizalisekisa injongo yabo yokuba abantwana bafumane ukutya, kodwa ngenxa yocelomngeni lokuba amanzi angabikho kwakhona lingabikho nekhitshi elicocekileyo aliyizalisekisi ncam injongo yayo. Kuba kaloku injongo yabo kuba abantwana bafumane amanzi kwakunokutya okuya empilweni. Ngoko ke singacela okanye sicebise into yobana amanzi ahlale ekhona.

Kubalulekile ukuba usebenzise iingcali yezokutya xa ufuna ukwehla emzimbeni kuba kaloku yona yazi ngcono ngendlela ofanele utye ngayo, ngohlobo ofanele ukutye utye ngalo, nangobunzima bomzimba wakho. Into yobana zintoni izinto ezibalulekileyo ekumele uzitye, kwakhona ufanele usele ntoni, amanzi kwakunye needrinki ezibalulekileyo for ukwehlisa umzimba. Kunokuba uye kwi-intanethi yona eza kuxelela ngabanye abantu ibe wena ingakuboni.

Amadoda angakhuthazwa ngokuba acetyiswe into yobana aye esibhedlela ukuze kaloku akwazi ukuthetha ngembilini yawo, kwakhona akwazi kuthetha ngokunyanisekileyo ngezinto ezibehlelayo nangezinto ezahlela wonke ubani, nobunzima abathi bajamelane nabo ngaphandle kokuba bathotywe isidima.

Uluntu lungancedwa ngokubana lufundiswe ngesi sifo nangendlela esosulela ngayo, kwakhona lufundiswe nangamayeza athi asetyenziswe umntu xa sele osulelekile, uluntu lufundiswe ngendlela yokuzikhusela ukuze umntu angosuleleki.

Akufanele kaloku umntu athenge izinto ezingekho sikweni kuba okokuqala akazazi ezi pilisi uba zisuka phi zaze zadityaniswa nantoni, okwesibini laa mntu uthengisa izinto ezisesikweni akayazi impilo yam okanye yakho nonobangela wokuba nditye ezo pilisi.

Uxinzelelo lwengqondo kukuziva udandathekile kwaye ulilolo, uwedwa ngamaxesha athile. Unoloyiko unalo novalo.

Molo sisi, ndiyavuya ukwazile ukuzondixelela ngemeko yakho. Okokuqala, nje mntanam abazali bakho ngabantu bokuqala nabokugqibela abangathi bakujonge ngeliso elibi xa ubaxelela ingxaki yakho. Kufanele ubachazele ukuba bekuyimpazamo kwaye ayizuphinde yenzeke loo nto. Okwesibini, abazali bakho babalulekile empilweni yakho kunye nomntana lo umkhulelweyo, ndiyacela ke ngoko uba ungabi phantsi koxinzeleleko ngenxa yale meko.

Umakhelwane wam okanye ummelwane wam wathenga iipilisi zokwehlisa umzimba. Azinyangeni ezimbini emva koko kwakhula isisu. Ndathi xa ndimbuzayo wathi abaziqondi inokuba uzithwele. Zange ndiyazi ke into yobana amayeza okanye iipilisi zokwehlisa umzimba zinegalelo elingakanani na ekukhulelweni komntu wesifazane, kodwa oko kwenzeka.

Molo sisi, ndiyavuya ukwazile ukuzocela uncedo namacebiso. Okokuqala, nje mntanam ungaziva ingathi nguwe unobangela wokuba akuphathe ngolu hlobo akuphethe ngayo loo mfana. Okwesibini, ndiyacela singene ngaphakathi ukuze sithethe bucala, endaweni ekhuselekileyo noziva wamkelekile kuyo, kunokuba sithethele ngaphandle komnyango.